E hobane ke tlo kgona ho fumana metsi le motlakase, sebakeng seo se setjha.

Ke sebedise di-ingredients tseo di leng boemong, ba ho sebediswa bo hantle, mme ke dijo ha ke di pheha.

Tjhe, ha ho ya loka hohang, hobane ba lokela hore ba tsebe ka bana ba bona, ho tswa ya bona. Mme ba kgone ho bona hore ba ba hlophisetsa jwang, ntho tseo ba di batlang ho di etsa.

Ditsha kapa matlo a tlo feela, a baka di qabang pakeng tsa setjhaba, mme matswakantle a fumana ditsha tsa bo rona, ka baka la hore ba bang ba neng ba batla tjhelete, ba fanne ka tsona. E ka ke tsa bo mahabo bona, e se tsa mahabo bona.

Ee nkile ka kopana le content creator, e phehang dijo tsa setso ka tsela ya sejwalejwale.

Tjhehe hobane polelo yane, ya lebitso lebe ke seromo, ha e sa tswelela hakalo mehleng ya sejwalejwale.

Ho bolela hore ha ntate, a se a buile haona, e mong a ka mo phehisang.

Tjhe hee ha kena mafolofolo ao etsa e nngwe ya tsona, eo ke ratang ke mohobelo, hobane ke bona bashenyana bana ba nketsetsa yona ha monate.

Ke maikarabelo a rona setjhaba ho ibapatsa, hape moporesidente wa rona, ke yena a lokelang hore ruta, hore ditokelo tsa rona di ya lekana.

E, motho ya nkang dikeletso ho batho ba baholo, ha ke lebane le mathata, tjhehe, ha ke di sebedise ka mehla, ke na le ho sebedisa tsa ka.

E, fashion-e ya sejwalejwale e thusa ho atisa teka tekano basading le bo ntateng, hobane batho ba bomme ba se ba kgona ho apara marukgwe mehleng ena ya sejwalejwale. Ha ele mehleng ya se kgale, ba ne ba sa kgone ho ne ba re marukgwe ke ya bo ntate feela.

Tjhehe, ha ba hatellehe hobane ke ntho eo ba seng ba e tlwaetse, hape ha se tlhekefetso ke mosebetsi wa bo mme ho hlwekisa ka ntlong ka dinako tsohle.

Ha motlakase o wele, re pheha ka setofo sa mashala, mme ho turang ke setofo sa ho turang ke setofo sa sa motlakase, hobane re tla be re pheha ka motlakase.

Mokgotsi ngwanaka o ya tswa lebollong la bo mme beke e tlang ka Labobedi, mme o tle ka hora ya bo robedi, mme o tlo apere aparo tsa setso.

Mokgotsi o fetilwe ho re, dijo tse neng di le mo tsa setso di ne di le monate, diaparo tsona. Ho no hole hotle feela ne re tletse ka lethabo lenyalong moo mokgotsi, ko re o fetilwe.

Ke ikutlwa ke thabile, hobane ke amohetswe ka matsoho a mofuthu.

Ke ho re ha ke a e thabela taba ya ho re o sebetse motho a le mong lelapeng la heso. Hobane o ba le kgatello e kgolo ya ma ya maikutlo, o ba under pressure e ngata.

Basotho ba rata diaparo tsa setso haholo e leng sehweshwe, mme nna thatohatsi ya ka ya diaparo ke diaparo tsa Setswana.

Ee, basadi ha ba apere diaparo ha ba apepre seshweshwe, ba ya tshwaneleha.

Tjhehe, mmino ena e mmeng ha ena tshwano. Ke rata mmino wa o na o bitswang piano hobane motho o kgona ho utlwa molaetsa, e ba o fetisa mminong moo. Hape wa kgona ho jaifa o be le lethabo leo.

Nka hlalosa ka hore, ke ngwana ya sa hlomphe mmele wa hae, mme ha na taba le hore batho ba bo ntate ba nahana eng ka yena, e leng ntho e sa lokang hohang.

Beng ba mophota ha ba sa kgathalla ho setso, ba se ba susumetswa ke hore feela ba fumane tjhelete, mme ba kgone ho ithabisa, ba be sharp mapokothong a bona.

Mohlolohadi ke motho ya seng a lahlehetswe ke motho a neng a ithabisa le yena. Mme kgutsana ke motho a seng a sena batswadi ka bobedi.

Pheha setampo, ke kgutla hape ke phehe nama ya kgomo, Ke kgutla hape ke phehe khabetjhe le ditapole tse kgohlilweng.